Yebo, lokhu kunamathuba amahle ukuthi kungenzeka kodwa kungenzeka emhlabeni esiwulangazelela sonke phecelezi i-Utopia. Kusobala ukuthi eMzansi Afrika ukuthi siyafundiswa ukuthi amakhambi noma izindlela zesintu zokulashwa azilungile emzimbeni yabantu, kanti futhi zihlanganiswa nobuthakathi. Kanti-ke izindlela noma amakhambi esiLungu iwona ahamba phambili, sifundiswa ukuthi kufanele sisebenzise indlela zesiLungu noma ezesimanje uma ngabe sifuna ukuziphilisa njengabantu. Lo msebenzi omkhulu ukwazi kangaka kufanele wenziwe uhulumeni ukufundisa abantu ukuthi, izindlela zokulapha zasemandulo zisengasebenza okulapha izifo eyiphathelene nokuphefumula kanje.

Ngaphambi kokuba umuntu asebenzise imithi angiyijwayele noma ingazi lutho ngayo kubalulekile ukuthi wenze i-research, kanti sekulula ukuthi umuntu akwazi ukwenza i-research ngoba ungasebenzisa inkundla zokuxhumana njenge-WhatsApp noma i-Facebook. Kanti futhi ungaya nakwi-inthanethi kwi-Google ebese uyabheka lapho ukuthi umuthi onjena usebenza kanjani, ungakusiza kanjani emzimbeni wakho, iziphi izingozi eziphathelene nalowo muthi ozama ukuwusebenzisa ukuze uzilaphe wena.

Okwakuhamba phambili engqondweni yami lapho lapho khona kwakufanele nginikeze khona umuntu i-first aid noma usizo lokuqala kwakuwukuhlanzeka phecelezi i-hygiene. Ukuthi uma ngabe ngizokwenza lokhu ngabe ngikulungele yini, ngabe umlomo wami uhlanzekile ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe sengawufaka komunye umuntu ukuze ngimnikeze umoya ekwazi ukuphefumula kahle. Ngakho-ke lokho kwenza ukuthi umsebenzi wakhe ubenzima kakhulu uma ngabe ubhekane nesimo sokuthi kufanele unikeze umuntu i-first aid ngaleso sikhathi, noma umenze i-CPR.

Ezinye zezimpawu ongazibheka noma uzigade uma ngabe ufuna ukwazi ukuthi kungenzeka ukuthi usencupheni ye-COVID-19 uma uqhathanisa ne-flu. Izinto ey'fana nokuthi okokuqala short of breath phecelezi ukulahlekelwa umphefumulo, lokho kuyenzeka uma ngabe uphethwe isifo se-flu koda akwenzeki ngalendlela okwenzeka ngayo uma ngabe une-COVID-19. Okwesibili loss of smell and loss of taste, uma ngabe ulahlekelwa ukunambitha kokudla noma okuthile, okulahlekelwa ukunuka okuthile lokho okwenzeka uma ngabe une-COVID-19, kodwa uma ngabe une-flu lokhu akwenzeki.

Ukuvakashela umtholampilo ogcwele ngokweqile, ogcwele ngendlela eyisimanga engajwayelekile akusiyo into enhle neze ngoba lokho kukhombisa ukuthi abukho obuholi esibhedlela, alukho nothando lomsebenzi kubahlengikazi kanye nabodokotela. Lokho kuyathusa ngempela ngoba kusho ukuthi nami lo ogulayo ngaleso sikhathi kusho ukuthi ngisencupheni yokufa, okusho ukuthi akekho ozonginaka nami engizozithola ngisenkingeni yokuthi ngizobe ngilele phansi, nganakiwe ngize ngiyithole sengishonile nami.

Zikhona kakhulu izinzuzo zokusebenzisa imithi yesintu uma ngabe unomkhuhlane, uma ngabe futhi kuyimithi ejwayelekile eyaziwayo njengawo umhlonyane owawusetshenziswa kudala emandulo lo futhi owawungadingeki ukuthi uye nakwadokotela ngoba yonke imizi yayiwutshala umhlonyane. Kodwa uma ngabe uya enyangeni kuyenzeka ukuthi uzithole usenyangeni eyimbombayi noma engekho semthethweni, ikunikeze imithi engayazi kwayona. Ebese uphuza into ezokufaka engcupheni yokuthi uzithole ugula ngale ukugula okudlula ngale ndlela ewawugula ngayo noma uzithole usushonile ngoba usebenzise umuthi oyimbombayi.